Idatha eSewula Afrika libiza imali ephezulu kwamanikelela ngombana ama-telecommunication services njengeye-Vodakhomu nofana i-thelkhomu idatha labo libiza imali ephezulu leli olifunako evane lihlalise isikhathi uku-inthanethi.

Imidiya idlala indima ekulu ebantwini, iindlela zakhona, yokuthoma yindlela yokubonisa abantu izinto ebakude nazo ngabo mabonwakude nofana ngomrhatjho. Kesinye isikhathi imidiya isinikela iindaba ngobuduze, kwesinye isikhathi imidiya isilethela abantu abasikhuthazako epilweni babe bosaziwako, imidiya iyasithabisa, isithabisa ngokusilethela abavumi kithi ngomvumo nangokuthi basi-ekthele nofana balingise.

Umaliledinini uqakatheke kwamambala emfundini ngombana umfundi kancani kancani esikolweni bamnikela umsebenzi wekhaya, kufanele asebenzise umaliledinini wakhe bonyana angene ku-inthanethi ahlole izinto lezi afundiswa ngazo esikolweni ukuthi ilwazi lakhe lande libe likhulu ukwenzela bonyana akghone ukuphumelela esikolweni nofana aphase.

Awa nokho i-YouTube mina ayingiliyi begodu ngiyisebenzisa kuhle.

Idatha lokuthoma lidatha leli elisetjenziswa ma-telecommunication services ukukufikisa ku-inthanethi, bese idatha lesibili mininingwana engakahlaliswa kuhle esesebutjhilweni nofana ngithi isahlangahlangene kodwana isikhathi nasiyako izokuhlaliswa kuhle bese yenze umqondo iye-ke ke idatha mininingwana engakahlali kuhle kodwana minengi izokuhlaliswa kuhle isikhathi nasiyako.

Awa akusikanengi bonyana kwenzeke ngaleyo ndlela ngaphandle kokuthi kuvele into oyifake ku-inthanethi eveza nofana engasetjenziswa mapholisa ekubambeni ubugebengu obuthile nofana abatsotsi abathile.

Ukuzithabisa kukulokha nawenza into ekuthabisako nofana wenza into ezokuzithabisa. Ukuzithabisa kukulokha umzimba uzizwa kamnandi nofana ihliziyo izizwa kamnandi nawuqeda ukwenza into nofana nawusenza into, lokho kukuzithabisa. Kungaba kukuya ephathini nofana umseme, nofana iindakamizwa, nofana nangitjho iindakamizwa ngitjho iindakamizwa lezi ezilungileko.

Imikhangiso ingikghabhudlha khulu kodwana kwezinye iinkhathi iyangirhelebha bonyana ngithole ilwazi ngezinto engizifunako.

Idatha libiza imali ephezulu ngombana isimo somnotho seSewula Afrika naso siphezulu.

Amalimi kufanele kutlolwe iincwadi ngamalimi lawo ukuthi iincwadi lezo kube ngizo ezitjhuguluka nesikhathi kodwana nangabe zisuka encwadini eyiphepha zingene kibofunjathwako babantu babe ma-app nofana kube ma-file, izinto nazitjhugulukako nalo ilwazeli elithome lisencwadini liyatjhuguluka liyaphambili.

Indima edlalwa maphephandaba wemakhaya yindima ekulu tle elethela abantu iindaba ngobuduze. Ibika iindaba ebantwini bemakhaya ngezinto zemakhaya.

Ku-inthanethi njena uyakghona ukuvalela umntwana ongaphasi kweminyaka ethile indlela yokungena kizo zona izinto lezi ezingakalungi zaku-inthanethi uyakghona bonyana ubavalele indlela yokuya lapho, zikhona iindlela zokukwenza lokho.

Nangisendaweni ngifuna ukuya kumnganami kodwana ngingazi bonyana ukuphi ngiyakghona bonyana ngimdosele umtato ngomaliledininami ngimbuze bonyana ukuphi angitjele ngiye kuye nginqophe, ngimthole besenze okhunye sithathe namavidiyo neenthombe. Umaliledinini udlala indima ekulu ebantwini nemphakathini umphakathi uyakwazi ukuhlangana ngenca yakamaliledinini.

I-digital media yi-media evela nakuhlangene ama-social media platforms, iinkundla zokuthintana, leyo yi-digital media, kufake hlangana abo-YouTube, nabo-Facebook ne-google yoke. I-digital media ifaka hlangana i-google ngoba ngiyo esetjenziswa njenge-search engine nofana lapha kutholakala khona ilwazi. I-digital media iyatjhuguluka nayo nje seyiba yi-AI.

Umabonwakude usesekhona nanoma abantu babanengi kangaka abasebenza iinkundla zokuthintana, kodwana umabonwakude kusese nabantu abanengi tle. abasambukelako, ngitjho kwabona laba ababeregisa nofana abasebenzisa iinkundla zokuthintana basambukela umabonwakude. Kukancani lapha uthole bonyana umuntu akambukeli umabonwakude.

Ukghari kungenzeka bonyana uthandwa babantu nofana wazana nabantu abanengi begodu abantu labo iye basebenzisa imizuzu yasimahla.

Idatha liyabiza tle. begodu nawuthenga ngemali enengi nalo liba phasi.

Iye kufanele uzitlolise lapha okhunye eSewula Afrika uzitlolisa kwa-SAMRO. Kwezinye iinarha nabo banabo abantu abatlolisa iingoma bonyana imali ize ngakibo abantu nabazilalelako.

Iye umuntu angakghona ukusebenzisa i-WiFi ngaphandle kokufaka inomboro efihlekileko, lokhu kungombana iye vele ama-WiFi woke awafani, kunama-WiFi asebenzako asebenzela woke umuntu ye-ke ke awabi nenomboro efihlekileko umuntu nakafuna ukungena ku-WiFi leyo ungena kuhle angafaki inomboro leyo.

Kufanele uthenge idatha elinengi elidosa isikhathi eside ingasi idatha eliphela namhlanje.

Iye, akhona amafilimu weSewula Afrika athandwako eenarheni zangaphandle enye yawo yi-district nine.

Umlingisi oyikutani umbona lokha nakuvezwa yena khulu begodu ekugcineni nangabe bekahlangabezana neentjhijilo azithumbe.

Lokho kwenziwa kukobana nangabe abantu basoloko bakubona uzibiza ngomuntu othile begodu wenza okuthile kumabonwakude bathatha into abayibonako kumabonwakude bayihlanganise nepilo yakho yamambala kungakho.

Lokho kuliqiniso ngombana kanengi kuyenzeka bonyana abantu bathabele ukubona into ebayiboni e-TV nofana kumabonwakude kuthi ngemva kwalapho bafune ukuyilingisela, kanengi neenkulumo evane zilingiselwe ezisuka kumabonwakude zigcine sezifika ephasini lamambala.

Kuyabayidima ithuba lokubabukela kodwana lokhu kulitshwayo lokutjhuguluka kwezinto yeke-ke nangabe umuntu ofuna ukubukela amafilimu lawa ku-inthanethi kuzokufanele bonyana naye azibandakanye ku-inthanethi.

Ngithanda ukuwabukela ku-inthanethi ngombana ku-inthanethi agcwele woke lapho nalawo angafikiko kumabonwakude ku-inthanethi akhona.

Indlela engabizi khulu yokubukela amafilimu kubukela umabonwakude nokubhadela ikhamphani ebizwa bonyana yi-DSTV.

Kunefilimu elibizwa bonyana yi-Apocalypto lelo lifilimu lakade begodu nanamhlanje abantu basalithanda nami ngiyalithanda ngombana likhuluma ngezinto ezenzekako kade ngaphambi kobana abokhokho bethu bathathelwe inarha yabo lokho kuveza bonyana abantu bathome kuphi begodu sifike njani lapha sifike khona namhlanje.

Mina ngiwathandela ifundiso engiyithola kiwo.

Ngithanda amafilimu lawa aveza abantu abahlakaniphileko, ngithanda amafilimu lawa aveza umuntu odlula esitjhijilweni esithile bese asithumbe namafilimu lawa angazwisisekiko bonyana into ikhamba njani afuna bonyana ucabange usebenzise umkhumbulo wakho.

Iye, abukelwa khulu amalanga la ngombana atholakala ngobuduze awukateleleki bonyana uyokubukela umabonakude ukuthi ubukele ifilimu lokho kwenza bonyana kube lula ukuthi siwabukele.

Kunomdlalo obizwa bonyana yi-squid game ngiwo odume iphasi loke.

Imidlalo ethandwa ngesibanga sokobana idlala kanengi ayipheli ifilimu lona lidlala kanye beliphele kanti imidlalo iloku iragela phambili.

Awa, akubavimbi kodwana nakho lokhu kuyasiza bonyana ubukele

Ngithanda ukuwubukela kumaliledinini ngombana ngiyakghona ukubusela isikhathi emuva begodu nokusibusela phambili.

Mina ngikhetha ukulithola ku-inthanethi.

Amatatawu asagcwala todi namhlanje, ukubukela umdlalo kufunjathwako nokuwubukela etatawini kunomehluko kodwana abantu abanengi abanganamali babona bonyana kubhedere bawubukele kufunjathwako kunokuthi baye etatawini ngombana ukuya etatawini yimali enengi.

Kufanele ube nedatha elinengi tle ukubukela umdlalo ku-inthanethi ngombana wona angeze wakghona ukuwu-download kuzokufanele uwubukele bunqopha.

Kanengi nawuphethe ufunjathwako wakho nofana ulinga ukubukela umdlalo ku-inthanethi unokuphazamiseka kancani mhlamunye bakudosele umtato nofana kungene umlayezo ovela ku-WhatsApp nofana kwezinye iinkundla zokuthintana lokho kuphazamise ukubukela kwakho umdlalo.

Ziyenza ngokuthi zibhejise abantu kuthi abantu ngemva kwalapho abayokuloba bazoyidosa kibo imali le abayilobileko izokuya amakhamphanini lawa wokubheja.

Esikhathinesi sanje ngibona ngasuthi kuyalingwa tle ngamandla bonyana abantu bathole ilwazi ngamalimi wekhabo iye ngiyavuma.

Iye, nami ngiyakwenza lokho.

Kusiza khulu ngombana abantu kufanele bazi bonyana kukhulunywa ngani efilimini yeke-ke nakunamagama atlolwako ngesingisi ngaphasi ukuhlathulula bonyana kuthiwani efilimini lokho kwenza bona umuntu akghone ukubukela ifilimu bekaliqede azwisise nokobana kwenzekani.

Idatha liya ngokubiza isikhathi nasiyako ngombana nenseetjenziswa zethu eziberegisa idatha nazo ziyanda begodu ne-inthanethi iyanda lokho kutjho bonyana kuzokufuneka idatha elinengi ukudlula lokha ekuthomeni.

Idatha ngilo elikwenza bonyana ukghone ukungena ku-inthanethi nofana ungene eenkundleni zokuthintana ukhulume nabantu aqakathekileko kuwe nofana abangani.

Kubukela amavidiyo ngombana amavidiyo athatha isikhathi begodu adla idatha elinengi.

Umuntu kufanele avale idatha lakhe kumaliledininakhe ukwenzela bonyana ifowunu nofana umaliledinini angadli idatha lokha angayisebenzisi.

Umuntu onjalo ubhalelwa kungena eenkundleni zokuthintana naku-inthanethi.

Kuneenkhamphani ezithengisa idatha balithenga emafowunini nofana balithenga eentolo lapha kuthengiswa khona i-airtime lokho ziindlela ezinye ezokuthengisa idatha nofana ukuthenga idatha.

Liyahluka kodwana lithoma ku-one rand lifike emalini ephezulu ukudlula ikhulu nofana ikulungwana.

Umntwanesikolo kufanele nakathi uthenga idatha athenge idatha elifana ne-twenty randa nofana athenge idatha le-ten randa.

Idatha lokuthoma lidatha elisetjenziselwa ukungena ku-inthanethi libizwa bonyana yi-inthanethi datha kuthi idatha lesibili kube ngileli elihlanganiswe ilwazi lezinto labekwa endaweni yinye ngokuhlangahlangana.

Kuya ngokujayela bonyana kunjani kodwana akusilula bonyana uphile kamnandi esikhathini lesi sanje unganalo idatha nofana umaliledinini ofuna idatha.

Iinarha azifani ngokomnotho yeke-ke neSewula Afrika nayo ineentjhijilo zayo ezinye zakhona ukobana idatha lakhona liyabiza ngombana umnotho wakhona nawo awukajami kuhle uyabogaboga.

Mina umaliledininami ngiyamvala idatha ukwenzela bonyana nangingamsebenzisiko angaberegisi idatha lami naye.

Yi-Telkom nofana i-Rain.

Ziinkundla zokuthintana.

Kungcono nawulithenga ngobunengi idatha kunalokha nawulithenga kancanikancani.

Idatha uyalithenga ngofunjathwako godu ubuye ulithenge nesitolo.

Ayahluka kodwana amanengi aphela ngelanga amanye aphela ngeveke amanye ngenyanga.

Iye, ngombana i-router ithenga idatha elinengi kanti abofunjathwako bathenga idatha elincani.

Kufanele uzibhalise emakhamphanini amakhulu bonyana akunikele idatha elingapheliko.

Ungawulisa ngokobana ukhambe uyokuthenga idatha lapha fanele ulithenge khona njengesitolo ukuze uyekele umukghwa wokuthenga idatha ngofunjathwako.

Iye, ilisizo elikhulu ngombana abafundi banokunikelwa umsebenzi abangakwaziko babatjele bonyana bakhambe bayokurhubhulula lokho kuyabarhelebha bonyana bakghone ukurhubhulula lula.

Yitheknoloji eseseyincani.

Abafundi banganikelwa imitjhiningqondo nofana ama-tablets la bangafunda ngawo barhubhululi nangawo okwenza bonyana iimfundo zabo zibelula.

Ingabasiza ngeensetjenziswa nofana nangelwazi.

Kufanele afake imali ukwenzela bonyana nanoma isakhasako so kufanele ikhuliswe ngemali eyokuphuma kurhulumende.

I-e-learning mhlobo wokufunda wa-online.

Itheknoloji ingasiza abafundi ngokuthi banikelwe i-Wi-Fi banikelwe imitjhininqondo banikelwe nama-tablet begodu banikelwe neensetjenziswa ezinye ezingasiza abafundi eziyitheknoloji.

Iye, kungasiza ngombana abantu bazokuthola iinhlathululo zamagama abawafunako.

Mavidiyo angalumeliko angavezi zomseme begodu angavezi ukuhlukunyezwa kwabentwana nabantu abadala nabobaba nabomma.

Ikusasa likamabonwakude lisemrarweni ngombana kungenzeka bonyana isikhathi nasiyako abantu bajike ngobunengi babukele imidlalo kibofunjathwako babo.

Iye, likhona begodu libizwa bonyana yi-District Nine

Umlingisi oyikutani ubonakala ngokungabhubhi nokuthi kuhlala kuvela yena kanengi.